Ewe, njengomama womntwana uyakwazi ukumnqanda ezintweni zonke azenzayo, ingadeske ibe ngootitshala ababona umntwana. Nawe ungumzali unoxanduva lokuba umntana wakho umbone ukuba uyayenza imisebenzi yesikolo xa efika endlini, kungapheleli esikolweni kuphela.

Ewe. Mna umzekelo, ndandiyithanda kakhulu udlala ibhola, ndibona nje kuyi-hobby. Kodwa ke ndathi xa ndifuna ukuyidlalela imali, ndalimala apho andakwazi uqhubeleka uphinde ndiyidlale. Ingako ndohlukana nje kwanayo into edibene neyo kufuna imali ngendlela .

Ewe, umdlalo mna endikhule ndiwuthanda kakhulu esikolweni, ibe ikukubaleka, imbaleki. Kodwa ke ndathi ukulimala kwam andakwazi ukuphinda ndiqhubeke. Kodwa ke loo mdlalo lowo wandinceda wandixhobisa ngobomi kuba ezinye izinto apha ebomini, kufuneka uzibaleke ngenyawo zihambele le kude nawe.

Ewe, umntu lowo wayebeka loo mbono akawubekanga ngandlela iphucukileyo kukuba abantu ababhinqileyo ngoku bayalingana namadoda nganto yonke, kwaye ke ngoku waangcasha inkxaso kubantu abainvestayo. Ngoku abantu kufuneke bangacalucalulwa ngokwento abayiyo.

Zinceda kakhulu ezemidlalo ukuba ulutsha lungayi kulwaphulomthetho. Umzekelo, apha apha ekuhlaleni kukhona amaqela ebhola amathathu anceda ulutsha qho umntu xa edinga into yokwenza ahambe ayokukhaba ibhola, angahlali nje xa ebuya esikolweni engenanto yokwenza. Yiloo nto kanye le yayenza ukuba bacinge ulwaphulomthetho kwasekuqaleni.

Ewe, ukudlala kwale tumente yalihlumisa kakhulu uqoqosho ebantwini. Ndikhumbula mna ukuba ngalawa ngelaa xesha ndaye ndafumana umsebenzi uyokwakha i-stadium ekuzawudlalelwa kuso lo msitho. Wanceda kakhulu yona indebe le kuba u-twenty ten nangoku usahleli ezingqondweni zethu, sisawukhumbula nje kakuhle ingathi yinto eyenzeke izolo.

Ewe, ndingatsho ndithi kuba benoloyiko lokwenzakala kwaye umonzakalo ongazukuphela, ongathatha umntana angaphinde akwazi ukusebenza okanye azenzele nto .

Ewe, ndingatsho ndithi inkululeko yanceda kakhulu ekubeni isebenzise abantu abamnyama badibane nabamhlophe, ngokuba abantu abamhlophe babe umntu omnyama. Into ke eyancedayo kukuba abantu abaninzi bebezibukela benomdla wokuzazi ezizinto, zingekenziwa babo.

Kuyo yonke nje into endingamcebisa ngayo kukuba aqale ngemfundo, ahlale enayo imfundo kuba ukuba ngumphembeleli kumajelo onxibelelwano kunexesha elokuba ama-gig wakhe angabikho, angabhatali kakhulu. Kanti ke imfundo xa unesatifiketi ayipheli, uyakwazi ukusebenza noba kunini na sele umdala.

Ewe, le midlalo inceda kakhulu usapho ukuba lukwazi uhlala ndaweninye lunyamezelane kwaye ukwazi ukucingela omnye umntu, umazi umntana wakowenu ukuba uthanda ntoni akathandi ntoni. Ithethe ke loo nto ukuthi umazi njengoba ezazi umntwana wakowenu.